Munghana wa mina ndzi lava ku lomba swiambalo swa ndhavuko swa mina swa ndhavuko wa mina ndzi swi mbarile ngopfu kambe ndzi la ku komba van'wani leswaku na ndhavuko wa vona ndza wu tsakela a ndzi wu vengi na wona i ndhavuko wa kahle naswona va hanya kahle a ndzi kombela ku lombiwa ndhavuko wa Xivenda.

Munghana ni rhambiwe eka nkhuvo wa vukati ndzi lava ku ambala Xitsonga kambe vavasati va fanele va ambala xibelana va tlhela va ambala masandhazi va va tlhela va ambala leswi swa swa ti-color color hi vuya hi ambala khalara leyi vitiwaka swa ku i red and white leyi leyi yimelelaka rirhandzu vavanuna vona va fanele va ambala swo rhungiwa swa swikipa leswi swi nga ta va na swona swi ri red and white swi va swi ri na nguvu ya Xitsonga ya ku komba ku hi Matsonga na tintangu ta kahle.

Lexi xi endlaka vantshwa va sweswi a va tekeli ngopfu ndhavuko wa vona enhlokweni hikuva va tolovele ti-fashion ta sweswi leti to ambala xin'wana na xin'wana lexi xi kumekaka etixopeni nakona ndhavuko wa vona a va wu tekeli enhlokweni hikuva masiku lama vatswari va hina a va ha vulavuli hi wona ngopfu va vulavula ngopfu hi swa vutomi na na rihanyo ra .

Ndzi swi vona swi ri swa nkoka ku mbala ndhavuko wa van'wani ndzi tidyondzisa hi ndhavuko wa van'wani hikuva swi na nkoka ngopfu ku tiva swa van'wani hikuva na van'wana na vona va wu tiva ndhavuko wa mina ndzi kota ku hanyisana na vanhu van'wana kambe a swi vuli ku ndzi ta suka eka ndhavuko wa mina.

Va rhandza ngopfu ku mbala swibelani na ku cina ngopfu makhwayi swa ku mbala swa makhwaya hikuva ku va ku ri ndhavuko wa vona kambe ndhavuko lowu swi na nkoka ngopfu leswaku wu dyondzisiwa ku ya hi vuenti wu ta kota ku endliwa wu ya mahlweni.

Loko nsati a feriwa hi nuna u fanele a zilela nuna wa yena ku fika ka eka lembe laha a nga ta tlhela a hluvuriwa kona a hlambisiwa swi swa koteka leswaku yena a nghenela vukati byin'wana kambe swi va swi huma ka yena kambe ku ya hi mina a ndzi seketeli leswaku wansati loko a tshama a ri na nuna a feriwa se a ri na vana na nuna wun'wani a nghenela vukati byin'wani a ngo sungula ku tihanyela vutomi bya yena a langutana na swa vana va yena na vutomi bya yena.

Xitsundzuko xitsundzuxo lexi ni nga nyikanga vavasati lava feliweke hileswaku va fanele va ya mahlweni hi vutomi bya vona ndza swi tiva leswaku swa vava ku feriwa hi nuna kambe ku ya emahlweni hi vutomi bya vona swi na nkoka ngopfu leswaku na vana va vona va kota ku ya emahlweni va hanya vutomi bya vona kambe loko va ri karhi va vona mutswari a yime eka ndhawu yin'we a nga koti ku ya emahlweni hi vutomi hi mhaka ya ku feliwa na vona va ta tshama va yime kwala a nga yima kona swi endlaka ku vutomi tshama byi ri ku vaveni byi nga yi mahlweni.

Eya a ndzi ta swi endla hikokwalaho ka ku munhu luya ku ka a nga ri na vatswari a nga lo ti endla naswona u komberile leswaku mhana mina va n'wi heleketa hi ndlela ya kahle sweswo a swi susi mhaka yo i mhana wa yena wa ku mu bebula kambe naswona a swi susi leswaku mina ku nge he vi mutswari wa mina mutswari wa mina a nga va mutswari wa munhu wun'wani.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa hina i ku tivana leswaku mani i wa le ka mani nakona ku swa koteka leswaku vanhu va hanya va tivana hi swivongo swa vona va kota ku thakazelana va tiva na swa ku e ndhavuko wa vona wu endliwa njhani swilo swa vona swi endliwa njhani mi tsundzuka ku mimiti a yi fani hi endla swilo ku ya hi swivongo leswi hi va ka hi ri na swona eka ndhavuko wa hina.

Mavito ya swivongo i mavito lawa ma humaka eka vabava wa hina ka vatswari va hina va xinuna ku ngopfungopfu loko ku lava ku phahliwa ku fana na vo Mathebula Mnisi Sibuyi Nkuna lama ma tirhisiwaka ku u tsarisiwa kumbe u tiveka ku u huma eka ndhavuko wo karhi a nkoka wa mavito lawa hileswaku munhu a ta kota ku landzelerisa na ku tiva ndhavuko wa yena ku ya hi vuenti a kula a tiva na xithakazelo xa yena leswaku swilo swi fambisiwa njhani eka xivongo xa ka vona.

N'wananga u fanele u tiva nkoka wa xivongo xa wena u fanele u tiva xivongo xa wena xa ka va mhana ya wena na xivongo xa ka va tatana wena kambe ngopfungopfu xivongo xa ka va tata wa wena u ta kota ku tiva ndhavuko wa wena na leswaku u phahliwa njhani na leswaku swilo swa le ka ka n'wina swi fambisiwa njhani ku ya hi xivongo xa le ka ka n'wina u kota na ku thakazela a xivongo xa wena u kota na ku mbalela xivongo xa wena u tlhela u vuya u va na vutitsakisi hi xivongo xa wena swi na nkoka ngopfu leswaku u tiva xivongo xa wena na loko u ta hlangana na nhwana kumbe jaha la u nga ta vutisa xivongo xa yena mi tlhela mi tekana la mi nga ta wu endla yini mi kurisa xivongo xa ka xa le ka va ba wena.

Ku rhunga vuhlalu ku laveka nayiti, ku laveka na ku tlhela ku laveka na vuhlalu. Na swo hlanganisa vuhlalu lebyiya.

U fanele u dyondza macinelo ya ya xibelani hi loko u thawuza kambe u fanele u va u mbale na a masandhazi lama nga ta ku pfuna ku kota ku cina. U cinisa a nyonga ku ya emasayitini, hala eka voko ra na voko ra ku dya.

Vavanuna nkarhi na nkarhi va ambala vuhlalu kambe a va ambali vuhlalu byo fana na lebyi bya xisati. Va tlhela va kuma na swiambalo leswi swi nga nguvu ya yi nga va yi ri ya homu, kumbe yi ri ya mbuti yo karhi leyi yi nga na color black and white na color ya brown.

I xibelana, ti nguva, masandhazi, swikipa, na vuhlalu enhlokweni na le nhan'wini.

Nqambi leyi rhandzekaka hi leyi vitiwaka Thomas Chauke hikuva yi swi kota ngopfu ku tlangela ndhavuko wa ka yona, yi tlhela yi wu cinela.

Muxaka lowu rhandziwaka hi lowu va ku cina makhwaya, laha ku kombiwaka vanhu va xinuna va matsongo ku va cinisa ku yini.

I ku dyondzisa maTsonga hi ndhavuko wa machangani kumbe Vatsonga leswaku ku hanyiwa .

Lowu mina ndzi wu rhandzaka hi lowu wa xibelani. Laha vavasati va wu cinaka, va kombisana leswaku Vatsonga na vanhwana va cinisa ku yini.

Dyondzo ya kona i mahanyelo ya Xitsonga leyi dyondzisiwaka exikarhi ka ti-lyrics leti ti va ka ti ri kona eka tinsimu ta Xitsonga.

I Thomas Chauke laha a kombaka kona leswaku ndhavuko wa ka vona wa xichangani wa wu rhandza, nakona wa swi kota ku wu cinela Na leswaku vavanuna va cinisa ku yini, vavasati va cinisa ku yini.

Tiyindlu ta vaaTsonga ta ndhavuko hi leti ta ti rondavels nakona ta tshameka hikuva to tala ta tona, ti va ti akiwe hi byasi. Laha ti nga neriki mpfula, ti nga tshama ti hlayiseka kona.

Ntirho wa vavasati emidyangwini i ku sweka, va tlhela va vuya va rhungela vana, va hlantswela vana, va dyondzisa va tlhela va endla mitirho ya laha kaya hinkwayo.

I ku risa tihomu, ku pfuka va ya ntirhweni, ku khukhura emasin'wini na leswin'wana swi endlekaka laha emutini swa le hansi.

Ndza swi kota ndzi dyondzisile hi manana wa mina ku xi phata.

Nkoka wa swona i ku tiva leswaku ekaya ka n'wina ku phahlisiwa ku yini, mahanyelo ya xivongo xa n'wina, ku phahliwa njhani, ku tlhela ku hanyiwa njhani. Ndhavuko wa le kaya ka n'wina wu hanyisiwa ku yini.

Kokwana ku na ntlawa wa vanhu va le kerekeni va vakhongeri lowu lavaka ku tisa xikhongelo laha ekaya. A ndzi kombela leswaku va tisa xikhongelo laha ekaya mi va pfumelela.

Mufambisi wa khwayere, a ndzi kombela mi ndzi hi ti yimbelela tinsimu leti hi yimbelelaka tona ekerekeni, to fana wa na wa hamba nathi. Na tinsimu ta ku hakekho wo fana nawe, na tinsimu ta ku u Jehovha wa matilo.

Nkoka wa tinsimu ta kereke i ku horisa mbilu ya munhu na ku kota ku vulavula na Xikwembu loko u ri karhi u nga swi koti ku khongela hi nomu Kambe u dzunisa Xikwembu.

Swakudya swa masiku lawa a swa ha fani na swa khale swa ndhavuko hikuva swo tala swa swona, swi va swi cheriwe tikhemikhali. Nakona swi va swi nga ti kulelangi. Kambe swa khale swa ndhavuko, a ku ri leswi vakokwana va ti byalela swona. Va kota ku hi swekela, swi kula swi karhi swi nona.

Va dya swakudya swo fana na vuswa, maboncisi, kumbe swin'wana na swin'wana kambe a ndzi na ntivo wa swona. Kambe swi nga va swi lulamisa hi lava va endlaka ngoma, kumbe lava va va ku se va bile ngoma.

Ndzi tshama ndzi ya. Ku swekiwa swakudya swa ku fana na vuswa lebyiya bya brown, ku tlhela ku swekiwa swakudya swa ku fana na tihuku, timbuti na swa miroho.

Swakudya leswi ndzi swi rhandzaka swa ndhavuko wa khale i tihove. Lahaku swekiwaka xitampa xi cheriwa a timanga, na xipinichi laha xi tsemeleriwaka xi cheriwaka nyala na matamatisi.

Swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi nga ta swi xava i maduku lama ma nga tinguva ya Xitsonga, ndzi tlhela ndzi xava swikipa swa le henhla swo rhangisa, ndzi xava xibelani, ndzi xava masandhazi, ndzi xava na vuhlalu.

Ku na vuhlalu ku na vuhlalu bya mucato kumbe nkhuvo, ku tlhela ku va na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko. Kambe vuhlalu bya nkhuvo kumbe bya mucato, i vuhlalu lebyi nga na ti-color leti ti ti nga baseke ti fana na vo green, yellow kumbe color leyi va ka yi basile ngopfu. Kambe vuhlalu ngopfu bya tinyanga byi talela ku va eka khale ro tshwuka na color ya ntima, na leswin'wana. Kambe bya minkhuvo na mucato byi fanele byi va color leyi yi tsakisaka yo fana na green, yellow, blue ku ya na leswin'wana.